Cha, izindlela zokusebenzisa ezempilo emafonini zisiza kakhulu ekutheni ukuthi abantu baphile impilo engcono, futhi bakwazi ukufaka imithetho nemikhuba engcono ey'mpilweni zabo. Izinto ey'fana nokuthi zikwazi ukubala iy'nyathelo ozithathile kulolo suku, zikwazi futhi ukubala amanzi owuphuzile kulolo suku, zisiza kakhulu ekutheni ukuthi abantu babe nemikhuba engcono. Futhi zisiza kakhulu ukuthi abantu bagcine bephila impilo engcono. Kusize futhi ekutheni abantu bangabi nezifo eziningi.

Sengake ngay'thola esimeni sokuthi ngiphelelwa yidatha, kodwa into esizayo ukuthi amabhenki afana no-Capitec aseyakuvumela ukuthi leyo ndawo mayine-network, ukwazi ukungena ey'nsizeni zabo, i-app, ukuthi ukwazi ukuthenga, ukuy'thengela i-airtime ukuze uzothenge i-data, noma uy'thengile i-data. Mhla mina ngaphelelwa amadatha, ngenza okufanayo .

Izindaba ezifundisayo emarediyweni zijwayele okutholwa ngokuthi abantu bafune ucwaningo noma bafune ulwazi kubantu abahlukile okufana nochwepheshe kule zozinto, noma abantu abasuke bekhona mhla kwenzeka leyo ndaba abazoyixoxa erediweni. Okubalulekile futhi, ukuthi balalele ukuthi abalaleli bathini. Bavule futhi isikhala sokuthi abalaleli bakhulume, bakhiphe nabo uvo lwabo.

Izinzisa noma ama-platform o-music ajwayele ukuthi abalandeli ibahlanganise ngokuthi bakwazi ukuthumelelana ama-playlist. Bakwazi futhi ukuthumelelana ukuthi bona bebelalela ini. Lokho kwenza ukuthi abalandeli basebenzisane, futhi babone ukuthi bathanda umuntu oyedwa, noma balandela umuntu oyedwa.

Uma kungathiwa yimi uMqondisi wezindaba wesiteshi, ngifuna ukuthi ngilethe uhlelo olusha lokwethulwa kwezindaba, into engingayenza, ngenxa yokuthi i-Community Radio ayijwayele ukuthi ibe ney'mali ey'ningi noma ikwazi ukuba nemali njenge-Cormmercial Radio, ukuthi ngisebenzise iy'nsiza ey'fana nama-internships. Ngithathe abafundi noma ngikhulume nezikhungo zokufunda eziphezulu, noma emayunivesithi, ukuze sikwazi ukuthola, ama-student azokwazi ukuthi azokwenza i-Inservice Training, ngokusitholela izindaba, futhi nabo bakwazi ukufunda kakhulu ngokukwazi ukuthola izindaba, futhi bakwazi ukuzihlolwa kahle ukuthi zona yini ngempela ukuze zizokwazi ukuvezwa nokukhulunywa ereydweni.

Kubalulekile ukuvikela abathengi, ikakhulukazi kulezi ze-technology. Akukadluli iminyaka la kwahlaliswa phansi umsunguli ka-Facebook, wabuzwa ngokuthi abathengi ubavikela kanjani na? Sikhuluma ngokuthi iy'mfihlo zabo zibe iy'mfihlo zabo. Iy'nkulumo zabo zibe iy'nkulumo zabo. Amafoni abo nezinto abay'sebenzisayo kuhlale kube yizinto zabo. Futhi kubalulekile ukuvikela abathengi ngemali yabo. Bazi ukuthi bathengani, yayiphi imali, futhi bazi ukuthi bathenga into enempilo, noma ane-quality.

Kubalulekile ukuthi uma kwethulwa ezezulu, kwethulwa ukuthi kwenzakalani ngokwezezulu, ubalulekile ukuthi umuntu osuke ethula, noma umsakazi osuke ethula, athule ngendlela nangolimi lwabantu. Athule ngolimi la abantu bezomuzwa kahle ukuthi uthini. Azame-ke ukubalekela ukukusebenzisa ulimi olujwayeleke kubona njengabantu abasebenzayo noma abantu abakulowo mkhakha. Kodwa nje akhulume ngolimi oluzwiwa yiwo wonke umuntu.

Ukucima kukagesi kulimaza kakhulu umsebenzi wami njengomuntu osebenzayo, odinga i-Wi-Fi. Mina nje kakhulu, kuyaye kucime konke, ngingakwazi ukusebenza. Futhi, ngezinye iy'nkathi uma kuhamba ugesi, kuyaye kuhambe ne-network, umuntu angakwazi ngisho ukuthenga amadatha wokuthi aqhubeke asebenze.

Izinhlelo zezingxoxo zendawo zibalulekile ekutheni zikwazi ukwakha ithuba lokuthi abantu nomphakathi bakwazi ukukhuluma iy'nkinga zabo. Futhi zakha ithuba lokuthi bengakhulumi nje ngey'nkinga zabo, kodwa bakwazi ukuthi basheshe bathole isixazululo kwabanye abasuke . Mina nje ngokwami, ngicabanga ukuthi umqondo omuhle ukuthi zibe khona lezi iy'nhlelo ezikhuluma ngey'nkinga zey'ndawo ney'ndawo ngoba izinto eGoli, ezenzeka eThekwini ayifani, eGoli baphila ngey'ndlela ehlukile nabantu abaphila eThekwini. Kubalulekileke ukuthi nomphakathi nomphakathi ube nendlela yokuthi ukhulume ngey'nkinga zawo, futhi uthole iy'nhlelo ezihlangene nendawo yabo.